Eyi abangani bami, ngisakhula, ngangithi nami ngizodlala ibhola ley'nyawo but ekhaya banginqabela ngoba ngiyintombazane. Kodwa uke ubone ngoba edlala i-ABC ayi uyalishaya ibhola, ayi uyayishaya. Uke ubone uma simkikizela umane ashaye amagoli amaningi, hehe! Mane sihleke sonke. Hhayi kodwa lisiza kakhulu emphakathini, kube khona ibhola lomdalo, cause abantwana abasaphuzi abasabhemi ngisho iwunga. Wonke umuntu ume ebuya esikoleni noma umuntu ahleli ekhaya, ntambama ubuya esegijima eseye bholeni egrawundini eyodlala. Isiza kakhulu umphakathi wethu, umphakathi usuphephe kakhulu ngoba kuqala ubugebengu nokubanjwa kwey'nkunzi, neyingane eyihluphayo, niyibhemayo, nokuphuza bekukuningi kakhulu. Mina ngiyabonga ukuthi i-ABC ithathe abantu bethu baseqembini lethu, ngoba elokishini lethu seliphezulu kakhulu. Akekho umuntu ongaziyo, kodwa uMabura uyadlala ibhola. Nithi magenge? Ehe! Uyalidlala ibhola uMabura! Hhayi, uyalishaya ngampela. ABC, siyabonga kakhulu thatha abantu bethu.

Ukudlala isipothi esikoleni kubhaluleke kakhulu, ukuze umfundi enga-focus-i kakhulu eyincwadini zakhe, futhi abone nethalente lakhe. Kwazi ba? Mhlawumpe naye engaba umgijimi odumile, umdlali webhola odumile, umuntu oshaya isibhakela odumile, kanye nekhilikethi futhi. Mina ngokubona kwami, kuyicebo elihle kabi ukuthi ezikoleni baba nama-sports. Kungabi i-sport day nje kuphela, kodwa kube ama-sports hlampe ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. Ngibona kuyintsika enhle kakhulu, because akuwona wonke umuntu othanda ukufunda. Abanye abantu mebeqeda isikole kwazi bani, angathola ithalente khona la adume naye abe nemali. I-sport sibaluleke kakhulu kumfundi ukuze umqondo wakhe unga-focus-i endaweni eyodwa. Ngokubona kwami i-sport sibalulekile. Yebo, khona abazophazamiseka, bajahe kakhulu i-sports esikoleni. Kepha mina ngibona kungcono ukwazi ukubhalansisa impilo, ukudlala ngapha, into zesikole. As long as nje uyinike isikhathi sakho, konke kuzophumelela.

Ngokwami, i-online gaming kuhle kubi ngoba isikole kumele sibe nama-laptop noma amakhompyutha, kanye nenethiwekhi yoku-connect-a phela if iyoqhudelana nezinye iy'kole ngoba i-online gaming ifuna isikhathi esiningi kakhulu. Bazositholaphi? Ngoba bayafunda kuphela and ukufunda kuyakhathaza. Ngibona amaligi egconywana futhi mina, ngoba baveza khona namakhono amaningi. Amaligi amaligi ebhola. Konke kungaba-right, ungabona ithalente lakho selikuyisa phambili. Ngokubona kwami iligi iyona engcono kakhulu. Abantwana bazohlangana, bajime bonke, bagijima egrawundini kukhahlelwe nebhola kube mnandi. Hhayi indaba zama-online gaming, ngibona ngathi zizokuphazamisa kakhulu abantwana.

Inzuzo yomphakathi ukuthuthukisa komphakathi. Inzuzo zengqondo, unikeza umphakathi wokusekela, okwakha amakhono obuholi, ukufundisa izingane ukusebenzisa umsebenzi weqembu, ithuba lokwenza abangani abasha, amakhono okulungenisa okuguquka emzingeni. Igcina izingane zisebenza zisebenza futhi zifanelekile. Inzuzo yomphakathi umthelela okunamathisela kwezemfundo, impilo yomzimba, impilo yomzimba, ukuthuthukisa komphakathi.

Ngokubona kwami, kubalulekile ukudlala imidlalo ezikoleni kanye futhi nemfundo. Cabangisisa phela ukuthi umntwana lona, akumele agxilele into eyodwa. Kwazi ba? Mhlampe omunye unethalente lokudlala ibhola, lokudlala i-cricket, i-boxing kanye nokugijima. Ngibona kukuhle ukuthi kokubili kubeka endaweni eyodwa, kepha ukufunda kubalulekile ngoba umntwana kufanele abe nesikhathi esanele sokufunda, ama-homework, izivivinyo ama-test. But kubalulekile nokudlala, umqondo ungabe usenza into eyodwa kakhulu. As long ngeke futhi ixabanise nesikhathi sokufunda, konke kuzobe kukuhle noma ezemidlalo zidlala mase kuphele isikole, noma kudlala ngesikhathi sesikole. Yingakho kubaluleke kakhulu into ekuthiwa i-PE, i-PE yila ekudlalwa khona imidlalo, befike begijime bedlala ibhola. Kubaluleke kakhulu ukuba nemidlalo esikoleni, ngoba akuyena wonke umuntu ozophelela esikoleni. Kukhona abanye bantu ithalente labo elizovuka la esikoleni.

Ukuqoshwa kwevidiyo ufuna ukwazi ukuthi uqophelani, mhlawumbe ividiyo yokuhlekisa, eyezemfundo ekhuluma into eqondile. Kumele ube nefoni, indawo ethulekile, nokuzethemba nokhulumela phezulu ungabi namahloni, 'cause awazi ikusasa lakho likuphatheleni. Baningi abantu abaqale kancane namhlanje ama-influencers eNingizimu Afrika kanti naphesheya kwezolwandle. Noma uba engathola ithuba lakhe. Maningi ama-advertisement abukhayo lapho ama-brand, bafuna abantu abazo-advertise-ela bona. Uyakwazi ukuthi uNaledi Aphiwe umntwana waphuma le eNanda? Uthisha wakhe wamqophisa ividiyo ecula eklasini kanye nabafundi. U-Chris Brown wayithatha leyo vidiyo, wayifaka emculweni wakhe. Namhlanje uNaledi Aphiwe umculi oqavile enNngizimu Afrika, kepha esemncane. Inkundla inkundla yezokuxhumana inkulu kakhulu, awazi ikusasa likuphatheleni.

Abafundi kumele baxhaswe esikoleni, bonke ngokudlala kwabo. Baxhaswe amajezi okudlala, izicathulo zokudlala ibhola, amasokisi kanye nokudla futhi ukuze bonke ngokulingana bonke esikoleni.